Ba ka thusiwa ka go nna le batlhokomedi mo go tsa kalafi go netefatsa gore ba nna le ditlhare tse ba tshwanetseng go di nwa mme ba nne le bašwa ba ba tsamayang motse go ba tlhokomela le go netefatsa gore ba nna le ditlhare tse di ba tshwanetseng, ba nne le motlhatlhobi gangwe mo bekeng go ba tlhatlhoba gore ga ba santse ba siame kgotsa ba itekanetse.

Ke bona go le botlhokwa gore bagodi ba tlhokomele ke ba lelapa la bone ka gonne ba itse bagodi ba bone botoka go nna le kwa ntlong ya tlhokomelo ya bagodi kwa lapeng le bone ba ba itse ebile ba ba tlhaloganyo ebile ba itse ke nako tse feng tse le go tshwanetse ba je ka tsone, ke merogo fa tshwanetse ba je ba itse sengwe le sengwe ka ga bone mme ga ba tshwanela .

Bagodi ba tlhomphegile thata ebile ba itse setso, melao, melawana le dikilo jaanong ba kgona go begela mo baneng ba ba tlang ko morago ka yone nako e le goreng e ka bo ntse le ba tlhokometse ba kgona go ruta lotso ya di fitlhegileng yone hisetori ya ditso le ya maetla bagodi gape ba ruta seriti le gona go nna le tlhompho le boitshwaro.

Re kgona go nna le boineelo ka gore re ineela fa go ntse go le thata re sa felele bagodi pelo jaaka re ba rata ebile ba ruta meetlo go nna le seriti, go nna ditlhopho mo le mangwe le mangwe a botshelo.

Batsofe ba tshela ba itumetse ka ntla ya fa ba tlhokometswe ba sa tlhoke sepe ga ba nne le kgatelelo ya monagano, fa setšhaba sone se thusa ka go fana ka dihempe tsa ditso, setso sengwe le sengwe se na le meetlo ya bone ka mokgwa o ba dirang dilo ka one.

Le ke le itseng le e leng gore le tlhokomela bagodi ke old age complex mo Taung ba amogela bagodi bangwe le bangwe mme ke mahala, e bereka mo social workers ke ba tlhokomelang bagodi bao ba dira bonnete ba gore ka nako tsotlhe bolokosegile, ba sireletsegile ka nako tsotlhe mme go na le jone malao, go na le sengwe le sengwe se e le goreng o tla se nagana se se ka tlhokwang ke motho o mogolo.

Ke nagana gore thulaganyo ya puso ya rona ya ga jang ke e e siameng jaaka fa ba ba abelana phenšene yone social grant e e neelwang bagodi ba ba tsofetseng go utlwa gore goreng di le sixty go ya ko godimo ke nagana go e siame mme fela ke nagana gore ba ka tokafatsa ka go ba neela tsone di-transport-o go ya ko mafelong a go amogela yone social grant-e la go ba beela tsone transport-o go ya go dira groceries gore ba batsofe ba seke ba ba ema line tse di telele ba reka yone grocer-ra or-re ba amogela one madi ao a social grant.

Ke nagana gore pension-e ya puso ya tlhomela matsogo e na le boleng jo bo ko godimo thata ka gonne e ba thusa thata gonne go na le batswadi ba e leng gore ga ba rutega, ga ba tsena sone sekolo jalo ke nagana go pension-e ena e tokofaditse matshelo mo e leng goreng ba kgone go itlhokomela. Ba kgone go ithekela le ditlhare, ba kgona go ya ko di-doctor-eng, ba kgone go reka tsone ditlamelo tsa mo ba kgona go tlhokomela malapa a bone ka nako tsotlhe jalo ke nagana gore puso ka phenšene e thusitse thata.

O tshwanetse go nna le bone bopaki ba gore ga bo dire, wa nna le bone bopaki jwa gore o tlhokomelwa mogodi, wa nna le bone yone tshedimoso ya gore mogodi mo tlhokomeleng ke mang o nale dingwaga di le kae then wa ya ko yone SASSA go ya go ya go dira kopo ya yone tšhelete ya go tlhokomela motsofe.

Ke nagana gore letseno le nkabo le tsenang mo lelapeng le lekane ka gonne ya go nna lone letseno la motlhokomedi nna letseno la la mogodi jalo ke nagana gore madi ao a lekane ebile a go kgona go tlamela lelapa ka kakaretso.

Motho o simolola go go amogela madi a pension-e a setse a na le dingwaga di le sixty ke nagana mo dingwageng tsena o bo o setse o godile o o bona tiro gape fa bangwe ba rata jang mo meberekong ya bone ke le nako ya go ikhutsa gonne o bo o setse o lapile, marapo a a lapile le one a tiile.

Ke nagana gore puso e tla ba tlamela ka tsone di-transport gore ba ye dipetlele kgotsa puso e ka ba tlamela ka tsone ma-nurse, di-doctor go ya ko magaeng gangwe mo bookeng goya go a tlhatlhoba.

Go ka nna le tlamelo ya di-mobile tleliniki mo motseng e gaufi jaanong mo motseng.

Mo ke dulang teng gore o bone ditlamelo tsa pholo go sekgalanyana ka gonne o pagama transport-o gabedi ka letsatsi it's almost twenty kilometers from where I'm staying jaanong ditirelo tsa potlako di kgakajana ebilane re sokola go di bona.

Ke nagana gore go botlhokwa gore di fitlhelele kwa mekhukhung gonne matseno ga a lekane ka malapa jaanong bone batho ba ba kwa mekhukhung ba go kgona go kry-a ka thuso ka tsa boitekanelo jalo ke nagana gore ke thuso ka dikgolo thata gore ditleliniki di tsamaye di ye ko mekhukhung.

Malwetse a e leng gore ba bona kalafi kwa tleliniking tshwana le bo high blood pressure, sukiri, HIV, sehuba kgotsa yone flu le bone boimana le gone go hupelwa.

Ke nagana gore ke ka ntlha ya gore mo ditleniking tse dinnye di tsena re fola mola kgotsa yone line ya gore re bone thuso jaanong ke ka moo e le goreng fa o fitlhele phakela o bona thuso pele gape ke nagana gore ke ka gonne mo tsa bona tse dinnye tsena puso tlisa ditlhare se le gore ga di a lekana jaana o fitlhele e le gore batho ba bangwe ga ba na go bona ditlhare tse e le gore ba a di tlhoka ka lone letsatsi leo.

Kaaka fa dipetlele le le kgakala di le ko ditoropong jalo, rona jaaka batho ba makeišeneng fa re lwala mo gare ga masigo, ka bo-three ba masa re kgona go ya kwa tleliniking re fitlhe re bone thuso ka gonne ke nako e telele re sokola go bona thuso ka gonne ditleliniki ntse di tswalwa thapama ke six jaanong ga jaana di bereka letsatsi lotlhe, letsatsi le letsatsi gore go bona thuso jaaka moimana jaanong ke nagana gore puso e re thusitse thata ebile ga re tlhole re sokola jaaka pele.

Jaaka molwetsevwa sukiri le kgatelelo ya madi a kwa godimo wa go kgona go bona thuso nako e nngwe le e nngwe, letsatsi le lengwe le lengwe mo kgweding ka gonne ditirelo lepe jaanong di fetogile jaanong ga nkitla o tlhola o dira o tshwenyegile thata o nna le yone kgatelelo ya menagano ka gonne sengwe le sengwe se tla bo siame.

Maemo a sukiri a ka ya kwa tlase, kgatelelo ya madi le yone tla fokotsega, matshwenyego a le mantsi a tla fela.

Ke nagana gore tlhokomelo e tshwane fela go sa kgathalesege gore o ko lefelong le feng ka gonne go tle re le batho re lwala fela ka gore go tshwana and-e ga se gore ke gore ko ditoropong batho ba bantsi ba go lwala kae le gore matlhoko a tletse thata mo magaeng ka gonne ga gona dijo tse di tshwanetseng, ga gona metsi jalo le jalo so ke nagana gore botlhe ba nne dithuso tse di tshwanang go sa kgathalesege gore ba ko kae.